Ifunda, ngithathe igxathu lokuthi ngufunde ulimi. Into engiyenzile ukuba ngithenge incwadi yezaga, izisho, amahubo esiZulu. Lokho kungisize kakhulu ekuthenini ngazi izincazelo namagama.

Izinselelo zokukhulisa umntwana womfana. Kunzima kakhulu ukukhulisa umntwana, ikakhulukazi uma uwumzali ohamba ngayedwana ongenaye ubaba, uzokuncedisa ngoba ezinye izinto zifuna ukuthi nibambisane. Ingane yomfana iyamdinga ubaba eduze kwayo, ozoyifundisa ngobudoda. Uthola ukuthi kubanzima kakhulu kumuntu wesifazane ozokhulisa ingane yomfana ngayedwa.

Ulimu ludlala indima enkulu ebalulekile ekulolongeni ubunikazi bethu bamasiko ngoba ulimu luyimvelaphi yethu thina sizwe samaZulu. Ludlala enkulu indima futhi esemqoka ngoba lukwazi ukusixhumanisa thina sonke. Ulimu luyinto enkulu esingasoze sayiphikisa futhi esingasoze sayikhohlwa.

Umuzwa wami engaba nawo ngenkathi umkhulu enikezela ngehembe elimhlophe. Ngaphatheka kahle kakhulu, ngajabula futhi angazi ukuthi ngangenza kanjani ngezwa ngizeqhenya, ngiziqhenya kwabuya nokuzethemba kimina njengomuntu owamukelekile.

Ukwakhiwa kwesitsha sokhuni esibaziweyo kanye nesipuni sogodo okubizwa ngokuthi inxwembe. kuhanjiwa kuyiwe entabeni, ufike entabeni ucinge isihlahla esiyibizwa ngokuthi umtholo, usigece leso sihlahla ubuye naso ekhaya, mawufika uyasicweza, uyasixoza, uyasixoza, uyasixoza, usibeke, sithi mase somile bese uyasicacada ukhanda into ebizwa ngokuthi inxwembe isipuna sesiZulu, noma iphini lokubonda ipapa.

Ngibona angakalahlekelwa isikhathi sawo ngibona asalandela, ngisabona asalandela iqiniso, ikakhulukazi imikhosi yemihlanga. Umkhosi womhlanga, amantombazane asasemancane asasemasha asazigcinile ngobuntombi bawo asayibambela imikhosi yemihlanga. Futhi ayaziqhenya kakhulu ngayo. Ngibona sisame emigqeni sisayibambile thina lwendlu emnyama.

Abadala basayifeza indima yasemasikweni wokudla ngoba basadla ngoludala abakalulahli uqobo labo. Basapheka izitambu, basaphela imifino, basapheka obhatata, basapheka amadumbe.

Ngibonga kakhulu emphakathini ngokubungaza nokuhlonishwa kwesibongo sami. Lokho kusho lukhulu kimi futhi kungenza ngizazi imvelaphi yami. Kubalulekile ukuba ngigubhe isibongo sami ngoba siwumlando kimi.

Kuwuthinta kakhulu umphakathi ngoba kwenza kube nemingcele abanye bengazi ukuthi kumele benze kanjani. Futhi kwandisa izinxushunxushu nezinkinga emphakathini kwenza abantu bengezwani futhi bexabane kakhulu kube nezimpi.

Phambili uyofike ahlangabezane nokucwaseka futhi uyohlangabezana nokuthi bemkhulume kabi. Izindlela angenza ngazo ukuthi bemfundise amagama ukuthi kukhulunywa kanjani.